Ulawulo lobunkokheli bemveli ininzi indima eluyidlalayo ekuphuhliseni uluntu lwale mihla. Uluntu lwale mihla lolu luntu lungakwaziyo ukuphila ngaphandle ngokukokelwa, ngaphandle kokukhokelwa, ngoko ke ulawulo nobukhokheli buyadingeka kuluntu lwale mihla ukuze noko bagcine behamba endleleni eyiyo, endleleni elungileyo. Ngoba xa ngaba bengakhokhelwanga noko kungasegcibhane kungamnandi, bangazenzela izinto ezirongo nezirayithi kuba abakhokhelwanga. Ngoko ke indima edlalwa lukhokelo loluntu inkulu kakhulu ngoba yiyo ethi yenze abantu batshintshe bagcine bengemalungisa eluntwini, beluncedo futhi ngaphezulu.

Ezona zixhobo ziphambili azidingayo umntu ofuna ukungenelela ubugcisa bentsimbi kufuneka abe neentsimbi, kufuneka abe neentambo yokweluka, kufuneka abe neenaliti zeentsimbi, kufuneka abe nesikere, kufuneka abe ne-glue, kufuneka abe nebhodi yokusebenza, kufuneka abe neeziphu. Kufuneka abe ii-pliers ezincinci, impintshisi, kufuneka abe nemilinganiselo, ngesiNgesi i-measuring tape or i-ruler okanye abe nee-colour ke ngoku, imibala, izikimu zemibala. Zezo ke izixhobo ezidingekayo kumntu ofuna ukuqala ubugcisa beentsimbi.

Izenzo zolwaphulo mthetho ezenzeka kwiilali ezikufuphi nam okanye kule lali ndikuyo, kukhona abantu abaphula umthetho ngokudlwengulwa, kukho abantu abaphula umthetho ngokweba iintambo zikagesi, iintambo zombane ezi zihamba phezulu. Kukho abantu abaphula umthetho ngokuqhekeza emizini yabantu, kukho abantu abaphula umthetho ngokubulala iintsana ezincinane bazidlwengulwe, bazitshise, bazibulale nolunye ke ulwaphulomthetho. Zininzi iindlela zolwaphulomthetho ezenzekayo ezilalini, isikakhulukazi kule yam ilali le ndihlala kuyo. Zininzi izenzo zolwaphulo mthetho ezenziwa boonqevu abaninzi apha ekuhlaleni ngoko ke.

Ngokukhulu ukunyaniseka nangentlonipho andikaze ndibe ndiyithathe inxaxheba kwizithethe okanye kwimicimbi enxulumene nokulima, hayi andikaze noko. Yiminyaka engandivumeliyo uba noko ndihambe izinto ezikanjalo, izinto ezinjengamalima, ezifana namalima xa ngaba phambi koba kuyovunwa. Noko ziinto ezenziwa ngabantu asebebethe ukukhula noko kunam, noko mna andinalo ulwazi oluthe vetshe ngezinto ezikanjalo. Mhlawumbe ukuba ngoya iminyaka iqhubeleka mhlawumbe okanye ke ulwazi ndizode ndilufumane ngoba kuneminyaka ethile edingekayo ukuze noko ungenelele, uthathe inxaxheba kwizinto ezikanje.

Ukubaluleka kokulobola noko, ukulobola kubalulekile ngoba kaloku xa ngaba ulobola usube umthatha, uyithatha intombi leyo uyenza umfazi. Izinto nezobuntombi iyazishiya ngelaa xesha kwaye ngelaa xesha iyavuma uba noko izophila nawe naphakade. Ngelaa xesha iyafunga iyagqiba into yobana asoze iphinde yenze izinto zobuntombi. Iinto zobuntombi ziquka ke ukukrexeza, ukugqebheza unxiba iinto ezimfutshane. Noko xa sengena kwelaa zinga noko ungena kwizinga lokubana abe ngumntu ohloniphekileyo nasekuhlaleni, ahlale naba mama bahloniphekileyo ekuhlaleni, aba bangabafazi babantu. Kwaye ingenelelo zokulobola ke ziimali neenkomo ke nezo zinto ke zikhitshwayo.